Mitlangu ya vona yi kahle swinene hikuva van'wana va vona leswaku loko u ri wansati u tlanga bolo ya milenge u ti yisa hansi. Se mara hikuva Banyana Banyana yi karhi yi hi tlangela le etikweni swi endla leswaku vavasati hinkwavo lava nga na nyiko kumbe lava tsakelaka ku tlanga bolo ya milenge va yisa mahlweni norho wa vona.

Ndzi nga hlohlotelo vaakatiko leswaku muntshwa wun'wana na wun'wana kumbe ndyangu wun'wana na wun'wana wu humesa mali hi n'hweti hambi ko va five rand, kumbe khume ra tipondho n'hweti yin'wana na yin'wana leswaku swi ta nyiketiwa kumbe ku donetiwa eka mitlangu ya vantshwa. Ku ya hi sweswo hi ta va hi karhi hi pfuna kumbe ku hlohlotela ku yisa mitlangu ya vantshwa emahlweni tani hi vaakatiko kumbe tani hi tiko rorolero.

Ina swi nga vuyisa vun'we kumbe twanana hikuva loko mi karhi mi mi hlangana kumbe mi karhi mi tlanga swin'we mi ta va mi karhi mi susa switirese, leswi nga ta endla leswaku mi kota ku rivalelana laha mi nga dyohelana kona. Leswi nga ta endla leswaku ku va na ntwanano kumbe vun'we etikweni.

A ndzi ta tlanga ntlangu wa bolo ya mavoko leswi hi Xinghezi hi ngo Netball hikuva hi swona leswi ndzi swi twisisaka kumbe ku swi tsakela ngopfu ku swi tlanga tanihileswi ndzi nga n'wansati. Naswona na swi rhandza ku tlanga na van'wana vanhu ni karhi ndzi tlulatlula ndzi jimisajimisa miri wa mina.

Mitlangu yo fana ni ku tsutsuma, mitlangu yo fana na ku tsutsuma i mitlangu leyi nga ngheneleriwaka hi vanhwanyana kumbe na vafana leyi nga lavi ku hakeriwa.

Mitlangu yi na mpfuno wukulu eka rihanyo ra munhu, hikuva loko u karhi u tlanga u karhi u ya hala u ya hala u va u karhi u jimajimisa miri wa wena u nkarhi wu tlhatlheka leswi nga ku sivelaka na mavabyi yo fana na ti High Blood, kumbe yan'wana. Leswi endlaka leswaku munyu kumbe mafurha swi hunguteka emirini wa wena.

Hi nkarhi wa World Cup laha South Africa swilo a swi ri kahle swinene. Vanhu a va tsakile naswona minxavo ya swakudya a yi ri ehansi swilo swo tala a swi kumeka hi ku olova. Kambe eka nkarhi wa sweswi swilo swi cincile swinene.

Mina ndzi rhandza ntlangu wo, wo tlangiwa hi mavoko lowu hi xinghezi ku nga netball, lowu tlangiwaka hi vanhu va xisati hi wona ndzi wu rhandzaka ngopfu ndzi tlhela ndzi wu twisisa swinene.

Loko ndzi sungula ku ku tsakela ntlangu lowu a ndzi ri na khume wa malembe, naswona ndza swi kota ku wu tlanga ntlangu lowu hikuva a hi tshama hi karhi hi practice loko ha ha kula.

Swirho swa muganga swo fana ni vatswari vadyondzisi na vamabindzu swi nga seketela mitlangu hi ku va va donate hi tlhelo ra swa timali. Sweswo swi nga endla leswaku mitlangu ya ya vantshwa yi ya mahlweni.

I mitlangu yo fana na ya bolo ya mavoko leyi hi Xinghezi hi ngo i Netball. Ntlangu luwa wu kahle swinene naswona u nga vuyisela vutitshembi bya vanhu lava pfumalaka vutitshembi, hikuva loko mi karhi mi tlanga mi kha mi karhi mi nyiketa na bolo swi endla leswaku mi aka vuxaka na ku endla leswaku vutitshembi bya munhu byi ya byi va kona hi xiyimo xa le henhla.

I mitlangu yo fana ni ya bolo ya mavoko leyi hi xinghezi ku nga netball na swi tsakela swinene leswaku swikolo swa hala ka hina swi yi tlanga mitlangu leyi, hikuva yi tisa vun'we eka rixaka ra vavasati. Ni mitlangu ya bolo ya milenge na yona ya leyi tlangiwaka ngopfu hi vanhu va xinuna na yona ndzi nga yi tsakela leswaku yi va kona lomuya swikolweni leswaku ku va na vun'we kumbe ntwanano exikarhi ka majaha kumbe vafana va tiko ra ka hina.

Mitlangu yi pfuna vantshwa ku va va tlangela kumbe ku amukela vuhambano bya vanhu vo hambanahambana, hikuva loko hi karhi hi tlanga lahayani kumbe loko va karhi va tlanga liyani swi ta endla leswaku va tivana va twisisana na mindhavuko ya vanhu vo hambanahambana. Hikuva va ta va karhi va fambafamba na matiko va karhi va hlangana na mindhavuko yo hambanahambana leswi nga ta endla leswaku ku va na vun'we erixakeni kumbe etikweni ra hina ra Afrika-Dzonga.

Swi na mbuyelo wa kahle swinene eka lavatsongo, ku va lavakulu va tinghenelerisa eka mitlangu. Hikuva swi tisa kucetelo eka lavatsongo leswaku loko vo tinghenelerisa eka mitlangu va nga yisa emahlweni mitlangu leyi, ku fikela loko va ku ri ka malembe lamaya yakulukumba ku ya le ka vo fifty kumbe sixty wa malembe. Leswi nga ta leswi swi ta endla leswaku va kucetelaka leswaku va yisa milorho ya vona emahlweni ya ku nghenelela eka mitlangu yo hambanahambana.

Swi tele ngopfu leswi vantshwa va nga swi dyondzaka eka vanhu lavakulu lava tinghenisaka eka mitlangu. Xin'wana i ku va vanhu va rhandzana va va na ntwanano hi leswi hina tani hi vantshwa hi swi langutelaka loko hi langutisa vatswari kumbe lava nkulukumba eka hina.

Mfumo u fanele ku famba hi xikolo xin'wana na xin'wana wu karhi wu langutisa kumbe ku chekisisa leswaku hi ntiyiso tindhawu leti vana va xikolo va tlangelaka tona ti na swilo hinkwaswo. Swo fana na le girawundini hi fanele hi, mfumo wu fanele wu twisisa kumbe ku tiyisisa leswaku ku na tipholo, ku na swilo hinkwaswo leswi lavekaka ku na bolo ku na tipholo leti korelaka ka tona, ku na swilo hinkwaswo, ku na timpahla leti ambariwaka hi nkarhi wa mitlangu na swin'wana na swin'wana leswi lavekaka.

Xivuriso lexi ndzi xi rhandzaka hi lexi ngo, ku tlula ka mhala ku letela n'wana loyi a nga le ndzeni. Ndzi rhandza xivuriso lexi hikuva xi kucetelo vatswari va hina leswaku va va na mahanyelo kumbe xikombiso lexinene eka vana va vona. Hikuva mitirho leyo biha va yi endleke yi ta kucetela vana va vona leswaku na vona va yi endla eka mundzuku kumbe eka rin'wani ra masiku.

Vatswari va nga hlohlotelo vana va vona leswaku va tinghenelerisa eka ntlangu wa bolo ya mavoko. Leswi swi ta endla leswaku ku va na vun'we kumbe ntwanano exikarhi ka vanhwana eka tiko ra hina kumbe eka tiko rorolero. Hikuva loko va karhi va tlanga va va va karhi va dya mabulo naswona na ku hlohlotelana leswaku va fanele va wina eka mitlangu leyi va yi tlangaka.